Go dula kwa ditoropong, go ama ditshwetso tse di maleba le sekolo ka gonne, kwa toropong sekolo se a tura, se a tura school fee-se sa teng sa tura, mme le fa tiro o le gaofi le yone.

Ke rata go ikaparela seape, seope le tse dingwe tsa mmala o mo setlhana.

Se ba kopantsha ka tsela e farologaneng ka gonne ke teng ka nako e ba kgonang go ka bua teng segolojang borre, ba iketlile ba kgona go bua ka mathata a malapa a bone.

E na le seabe se sentle thata ka gonne go lebelela meletlo e ya setso, bangwe ba ba e tsamayang thata, ba bontshagala ba gotse, ba gola bontle, mme ba itshwera sentle.

gantsi ga go kgonagale go ka lebagantsha tsa bodumedi le setso, maar-e ka mokgwa o go phelwang ka teng, ke bona go, dikopantshitswe, mme go sa siama for bodumedi bo bongwe.

If go, fa ba ka ruta bana go dira meletlo kgapetsa-kgapetsa go ba itsise ka puo le setso sa bone.

Nka itemogela gore, fa go le bo braai, nka kgona go buwa, o itlotlela gonne monate, o keteke o lebale le mathata a mantsi.

Dikhiba le dihempe tse mebala-bala, go le gantsi ya mmala wa legodimo le bosweu.

Go le gantsi banni ba ditoropo ba lebagane le bogodu, go tsenelelwa ka gonne, ba thubelwa ba itse gore ba ba na le madi, mme ba ka thusiwa, ba ka gatelela mapodisa ba nne bantsi, mo mafelong a bone.

Ee, diaparo tsa Setswana di diriwa thata ka matlalo a diphologolo, le masela. Ke itse seope le di ramphetšhane.

Dirile gore ba sa kgona le go itlhompha, mme ba apare ka mokgwa o ba o batlang ka teng. Ga ba sa apara diaparo tse di telele, mme ba apara tse dikhutshwane fela, go le gantsi segolojang batjha.

Bodumedi gao , tsa sedumedi ga o kgethelwe gore o nyale mang, mme e go gatelela gore o ratane le motho o monyetseng, o dule le motho o mo nyetseng, mme ka setso go dumelwa gore ba go kgethela motho o ka mo ratang.

mo lefelong le ke dulang mo go lone, ga gona ba segosi, fa o batla go segelwa o ikgolaganya le mokhanselara, mme di tlhokego tse o di tlhokang ke ID fela, lekwalo la tshupetso, le lekwalo la bodulo.

manyalo a segologolo na tlhomphegile thata, mme o ne o kgethelwa gore o tlile go nyala le mang, yaka segompieno ga o kgethelwe, o kgona go nyala mongwe le mongwe o mo batlang, ebile wa bong ba gago, o kgona go nyala wa bong ba gago e le monna a nyala monna, mme bogologolo o sa kgone go dira jalo.

ga ke dumele ka gonne, ditumelo dingwe ga di tlhage mo Aforika Borwa di tlhaga kwa ntle, mme ba dumela Sekgowa, rona dumela segaetsho.

Go le gantsi fa o rata go apela kontle, go bontsha o le motho wa setso, mme gape o apaya maungo, o apaya merogo e siametseng mmele go bontsha motho a setso le diphologolo tse e leng wena o itsometseng tsona.

Di bontsha seriti, di bontsha le ka mo go ne go phediwa ka teng bogologolo, di botsha le gore diphologolo ke tsone tse ne re ntse re di iphidisa.

Go le gantsi ke ne tlo go dira seope le makgabe ka gonne, go bontsha batjha gore fa o sena sepe, o kgona go apara le wena, o sa iketshega batho ba bangwe, fa o sena.